Indebe yomhlaba iletha abantu bangaphandle lokhu ku-increase-a i-tourism yaseNingizimu Afrika. Lokho kuzosiza amabhizinisi ukuthi athole amakhasimende angaphandle aney'mali eningi kakhulu. Kunabantu abahlalayo la eNingizimu Afrika, lokhu kuzokhuphukisa imali abayenzayo ngosuku. Bagcina imali eningi kakhulu nabajwayele ukuyenza mekungayona indebe yomhlaba.

Ngingacela uhulumeni usisize ngoba khona la emphakathini iy'ngane zinawo amathalente. Kodwa mebengasizi angeke bawuthole abadlali abahamba phambili abayosimela nathi ngaphandle njengeNingizimu Afrika. Kepha nathi siyabadinga abantu abancane abazophuma baye kwamanye amezwe bayosimela batshengise ukuthi eNingizimu Afrika amathalente maningi kakhulu.

Isikhathi sesimanje sidinga abantu abaphapheme. Uma uzazi ukuthi unethalente unamaphupho isona sikhathi sokuyithintitha usebenze. Ungabheki ukuthi usuka kephi kodwa bheka uthi ufisa uya kephi. Kungase kube uwena ongawazi ukushintsha isimo sakini, ugcine usuphuma uya phesheya, ususimela njengeNingizimu Afrika.

Abantu abancane nabantu abasha abafani manje njengama-nineties nama-eighties. Bathanda ukudlala ngaphakathi kepha o-laptop, okhompyutha, o-tablet izinto abajwayele kakhulu nazo. Uma ngase uhulumeni ubaxhase ngamakhompyutha badlale le midlalo edlalwa online. Ngoba nayo isihamba phambili manje kwamanye amezwe njenge-sports. Sekhona ngisho izumba zemali ezitholwayo ezingabuya zizosiza umphakathi. Sekugcina sekuyinto impela ezosiza umphakathi kakhulu.

Abantu bangaphandle bazokwazi ukubona amathalente aseNingizimu Afrika. Kepha mekuqala umdlalo, nasikhathi mase kuphela. Osomabhizinisi abancane bangabeka izinto zabo abayidayisayo noma abazakhayo ngaphandle abazokwazi ukuthi mebengena abavakashile noma abazosaphotha. Babone ukuthi nazi izinto eyidayisayo nazi izinto ey'khona esinazo. Bagcine sebethenga bagcina sebefuna ukwazi kabanzi ngazo izinto zala eNingizimu Afrika.

Ukudlala imidlalo emaqenjini emphakathini noma esikoleni kusiza wena njengomuntu, kuphinde kusize umndeni wakho, kuphinde ukusiza umphakathi wakho, uphinde kusize iNingizimu Afrika ihlangene. Usiza wena emzimbeni, isiza wena kumndeni wakho uthi ngawuwena ongagcine usukhanyisela umndeni wakho. Ugcina usuwusiza ukudlula umcabango yakho kepha kubalulekile ukudlala imidlalo emaqenjini. Ngoba lokho kusiza ingqondo yakho ukuthi ihlale isebenza, ihlale i-active ngale ndlela le yokuthi ingagcini isiyenze izinto ezingafanele.

Injabulo, injabulo nokuziqhenya ukuthi njalo mekudlala iqembu lami liwina kusuke kuwina umphakathi wonke. Lowo msindo wenjabulo sihlangene sonke sibuka iqembu lethu lidlala alichazeki. Injabulo nje eningi yokubona abantu behlangene bedlalela into eyodwa. Bedlalela into eyodwa behlangene, bebumbene bakwazi ukusikhuphula phezulu iflegi.